Mpfuno wa ti app masiku lama wu pfuna ngopfu hi ku u kota ku bulusana munhu lweyi a nga le kule matikweni man'wanyana kumbheni ndhawini ye le kule. A swa ha lavi ku va u khome airtime ya ku tala ngopfu ku kuma ku pfula vula hi phone call, se masiku lama u kuma ku munhu i va a ri kule i va nga etlelanga hi nkarhi wun'wana a va ri kulu a nga tlelanga hi nkarhi wun'wani mi kota ku communicater mi vulavula.

Switirhisiwa swo fana tifonu wa kota ku ku order online kumbe ya order mimirhi online, switirhisiwa swo fana na ti drone va kota ku va ku tisela mimirhi la u tshamaku kona, switirhisiwa swo a ti-computer wa na inthanete u order mimirhi ka ti-pharmacy ta le kusuhi u ya wa teka.

Thekinoloji yi na nkoka lowukulu ngopfu u antswisa vutomi bya munhu bya siku na siku laha a wu fane u tirhisa matimba lamakulu, thekinoloji leyi la kusuhani yi pfuna ku ku antswisa swilo u endla swilo xihatla ni vona thekinoloji kutumbuluxa bya thekinoloji byi ve na nkoka lowukulu ngopfu evuton'wini bya munhu ku munhu u kota ku fikelela swilo swa le kule swa le matikweni man'wani a lo tshama ndhawini ya .

Ku lulamisiwa timhaka ta ma-Wi-Fi emadorobeni i ku va ku va masipala kumbe ti-mall manager va va na hi ku hi vona va fanele va va na vutihlamuleri ku va ku ka mall wa so kumbe ka park ya so ku fane ku va ku ri na Wi-Fi leyi ku vanhu va va va tEle va yi tirhisa ya mahala, vanhu va fana na ku mall manager kumbe masipala manager va fane va va na ti hlamuleli hikuva ti-Wi-Fi ti nga tirhi .

Swipfuno swa ku sungula vutshunguri bya le kule loko maybe u kuma ku dokodela ra swona ri kumeka ka ndhawu leyo yi ri one, hi swona swo pfuna swa ku sungula, leswo biha u ku u kuma ku maybe ndhawu yeleyo yi le kule a wu na xaka kusuhi kumbe fanekele ku swilo swi va swi tika u nga ri kusuhi na le kaya hiswo swo biha sweswo u va nga swi tivi swiphiqo leswi hlanganaka na swona ka ndhawu leyi nga le ka yona.

AR yi kahle hi ku yi kota ku ku hlamusela hi leswi hi swilo swi nga humelela swona hi khale compare ku ku hlamusela hi munhu wun'wanyana ni ku maybe information a nga yi ku tivanga hinkwayo, a yi kahle hikuva yona a ma ha koti na ku lavisisa information yi helelela hi ka ku yi tshemba AI yi ta hi lavela information. Yi kahle yi kota ku ku pfuna ku kuma xilo kaya hi xihatla, a yi kahle hi ku hi loloha ku lavisisa swilo hi tshembe ku ku na AI.

Vuyimbeleri lebyi hanyaka ti-concert leti u byi vonaku u kota ku vona na munhu loyi a yimbelelaku, na ku loko risimu ra so ri n'wu khome njhani u kota ku n'wi vona ku if swi sweswo swi humelelini u kota ku n'wi vona na loko xikandzeni reaction , se khonsati ya ti khasete i ku u kota ku repeat-a marito lama a ma ya vulavulaka hi kan'we hi kan'we hi slow by slow u kota ku ma twisisa ku ma vula yini.

Mina nhlokomhaka leyi ni tsakelaka ku yi hlaya i nhlokomhaka ya mabindzu na ta mitlangu, ta mitlangu u kota ku vona ku xipano xa wena, xi tlanga njhani kumbe rixaka ra wena xi tlanga njhani kumbe team leyi fevhaku kumbe ntlangu ntlangu lowu u wu rhandzaka wu tlange njhani i mitlangu ya ku hambanahambana, mabindzu ni kota ku vona ku mabindzu yi la ka xiyimo xa njhani, timali ta yehla ti ya henhle hi swi kotaku xavisaku u nga ta kota ku endla profit-i. Hi swini yi nga ta swi kota ku swiveka xi endla profit nkarhi lowu taka, ya ni taku i mabindzu na mitlangu.

Eya Whatsapp ni nga kota ku rhumela rungulo ku ri tsala, ri kota ku hlaya hi vanhu lava va nga kwale ka group-ini yo karhi, riqingho ri nga ha khoma hi wun'we kumbe hi wambirhi mara loko u kota ku vulavula na wun'we a nga handzisela mahungu emahlweni, mara riqingho ni nga a vula ku Whatsapp hi yona simple ku na loko ku munhu a nga swi vonangi a nga ri kona wa ha ta kota ku hlaya swilo swilo swin'we sweswo wena a nga swi tsala.

ku ya yingisela tinsimu eka inthanete swi pfuna ku tinsimu ta hangalaka hi ku duma hi ku va na ti-listeners ta le henhle, na na ti artist ti kota ku loko ti va ti ri na ti-streams kumbe ti va ti ri na vuyingiseleliwa bya le henhle ti kotaka ku va ti va ti ri na mali, ya tinsimu eka inthanete pfuna rixaka ti nga ri vanhu va le handle ntsena na ti-artist ta kwala kusuhani.

Industry na thelevixini yi teka part-i leyikulu hi ku cinca e vanhu i vutomi bya mahanyelo ya munhu emisaveni hi ku vanhu va le Afrika-Dzonga va swi kota ku vona vanhu va le USA kumbe Europe va adopter life liya ya le kule va ri kwala Afrika-Dzonga. Se ni vona swi teka part leyikulu ngopfu ku cinca mahanyelo ya vanhu va masiku lawa.

Munhu vasiku lama wa swi kota ku endla mali hi ku tirhisiwa swihangalasi swa masiku lama swa mahungu ku fana ti-Whatsapp, ti-Facebook na ti-Instagram. wa swi kota ku u xavisa swilo u swi xavisa wa swi kota ku u endla ti-video loku ku kuma ti-views ta ku tala naswona swi ku endlela mali, wa swi kota ku endla ti ti-live u host-a vanhu mi vulavula loko mi kuma ti-view ta le henhla naswona swi mi endlela mali tipulatifomo ta masiku lama ti endlela vanhu mali.

E ya ni vona swi ri na nkoka lowu lowukulu swinene ku na rona rixaka ra vanhu va xintima va swi lava ku tikuma ku thekinoloji na vona yi va represent-a kumbe yi yi yi va represent hi ririmi ra vona kumbe loko u la ku ti pfuna hi ririmi ra vona u vulavula hi ndzimu ya wena ya ku pfuna hi rona.

Va tsundzuxa ku phela ku va ni xave data swivula ku data ye liya i ya mina ku va yi hundzeliwa hi nkarhi, a ndzi swi twisisi ku a ni xavanga nkarhi ndzi va ndzi xave data se a hi ta ku data ka nkarhi wa sweswi yi nga ha expire kumbe yi nga ha hundzeriwi hi nkarhi, hikuva ku fa na loko u va u xave san'wanchumu u xi khome hi voko ku fana u xave selufoni hi ku a wa ha zi yi hundzeliwa hi nkarhi u yi tirhisa until ze nkarhi yi fa.

A ni vona series ya sure buddy series leya sure buddy a yi komba vantshwa lava va tinghenelisaka mintlawa yo karhi va ti kuma va karhi va lwela timfanelo ta vadyuhari kumbe timfanelo ta vantshwa va komba ku dyondzisana va pfunana hi ku ya exikolweni ya yeleyo series ya sure buddy hi yona yi kota ku ni komba ku vumunhu bya munhu na bya vantshwa byi va byi hanyiwa njhani.

Eka vaakatiko hi kombela ku mi tivisa eka ndyangu wa ka ximanimani va hlangane hi khombo ro tshweliwa se hi ku va ka vaakatiko va muganga wa so hi pfuneni hi ku va pfuna hi ku va hi hlanganisela kumbe va hlayisela hi va nyika swiambalo swakudya na swo kufumela hi nga va tshiki maxaka ya hina ma fa hi ndlala hi karhi hi vaakatiko va karhi va hanya inkomu.

Ina khale a ndzi ta ku tindzimu hinkwato a va ri na xihlawuhlawu ku rindzimi ra Xitsonga va nga ri tekeli enhlokweni mara eka nkarhi wa sweswi ndzi vona tindzimi hinkwato va ti tekela enhlokweni na sweswi va ha ku nghenisa ndzimi ya sign language komba ku va ti tekela enhlokweni tindzimi hinkwato.

Ku expir-a ka data tanihi mixavi a swi ni khomi kahle ku data i xilo lexi already loko ku ri ni xi xavini swi vula ku i xa mina xi own-a hi mina mara loko va ku ya expire swi ngo xilo lexiyani mina ni lo xava nkarhi wo karhi a na ha xavanga xihi lexiya ku xi va xi xa mina va va va ni xavisele wo karhi se ni vona ku xava ku data ya expire swi va swi ri swilo swo biha swinene swi fanele swi herisiwa.

Ni vona ku swi pfuna ngopfu ku loko u kuma ku ri na nkarhi wa xihatla u le ku vulavuleni hi mimitini kumbe hi swa xikolo kumbe swa mabindzu kuma ku data yi hela kwala na kwala se u va u kayivele swa ku tala se loko data yi kota ku tatiseka ka ha ri nkarhi swi kota ku pfuna ku loko na loko data yi herile yi kota ku titatisa yo vinyi.

Se va tibyela ku leswi swa mitlangu na swo yimbelelayimbelela swi nyiki vantshwa vumundzuku se a va tibyele ku vumundzuku bya vantshwa i ku tikuma va hlaya tibuku va heta ntanga khume va ya lomu tiyunivhesiti hi swona ka nkarhi wa sweswi xikolo a swi tsutsumisela swo mara ku ku tlula ku vanhu va va va ri na ku tiphina va minqondo va ti kombisa vuswikoti bya vona.

I swilo swa manguva lama leswi swi endlaka ti-online ku tifoni ta masiku lama ti nghenisa swilo swa ku tala hi nkarhi wun'we leswi koxaka data ya ku hlaya u kuma loko wa ha ku pfula la ku na ti-social media hala tlhelo ku na ti-google news hala tlhelo ku na ti-email se loko u xave data ntsanana ende ya durha yi yi hela.

wa inthanete ni vona ku ri na nkoka swinene ku vantshwa masiku lawa va kota ku secha mitirho na ndhawu leti ku kumaku ka tholiwa ka inthanete ende mitirho ya ku tala na tiposo ta ku tala masiku lama ku na ti-platform laha ku khampani yin'wani na yin'wani yi post-aku kona ku ku na mitirho yo karhi se ku va na inthanete ni vona ku pfuna ngopfu ku ti kuma u kuma mitirho hi xihatla.

Ku vona ka mehe tinsimu ta gospel ti cincile ku ka nkarhi wa sweswi a ka ha ri na beat i nga ta ku leyi beat i ya gospel kumbe swichayachayani swa gospel ho twa munhu loko a yimbelela vulavula hi Xikwembu ku lweyi i yimbelela risimu ra gospel se tinsimu ta gospel ti cincile ku masiku lama va teka swichayachayani swin'wana na swin'wanyana va yimbelela hi swona va endla gospel.

Swi koxa swichudeni ku swichudeni swo tala swi va swi eswikolweni ende swichudeni swo tala swi va swi ri hava mali se a swi koti ku search-a kumbe ku endla ti-research online ni se ende data yi durha ngopfu se n'wana wa xikolo a nge swi koti ku tshama a khome mali ya data hi siku na save se lomu a ko va na tiinthanete kumbe three inthanete a swi ta antswa.

Eish mina ni ngo hi n'hweti ndzi xava data siku na siku thirty one days ni fanele ni kuma ni xava data swi ni tikela ngopfu a swi ni nyiki kurhula hambi no ringeta ku xava data ya three days yi to heta siku rin'we na hafu a yi nge fikisi three days the way vona va nga pimisa swona.

Risimu ro fana na ra Eckson Maluleke lero mhani wa mina wa nkoka i tinsimu leti mi kumaku hi tona ti ni horisaka mbilu hi ku loko ni tshamile ni hleketa hinkwaswo leswi va nga ni endlela swona kumbe ku hlangana na xiphiqo mara loko ni kha ni tlanga risimu ro karhi ra Eckson Maluleka ri kota ku ni horisa mbilu ri kota ku ndzi khunguvara ni va kahle emoyeni.

Data i maendlelo man'wani yo kota ku tirhisa network kumbe inthanete ku lava ku search-a kumbe ku vona swin'wana eka maphephahungu kumbe ka ti inthanete inthanete se swi lava data ku ku va u ri na mfikelelo wo kota ku xin'wana na xin'wana u kota ku xi vona online.

Ku va data yi durha masiku lama i ku va ku tikhampani ta masiku lama leti vonaku swilo ka vona na vona va durhisa mahungu ya vona kumbe mahungu lama va ma kun'wanyani hi siku va va tiseriwa mahungu lama nga ma xava kun'wana swi tlhela swi tekela swi koka ka wena va koka ka wena mali ya kona.

Loko ku ri u ri ti toloveti ku xava data yo karhi kumbe data ya n'hweti u tolovela na ku hi siku ro karhi u va u tirhise ti-MB ta ku fika kwini hikokwalaho hikokwalaho va ta va ta kota ku va chiperiwa kumbe swilo swa wena u swi tirhisa hi hi nongonoko.

I ku a tshama a tlhogomeli swimhandzani swimbirhi swa data ku a tshama a ri swi ku swi timeni se loko a lava ku tirhisa data a kota ku swi layita swivandzani swa swimbirhi hi swona swi endlaku data ya yena yi hlayiseka yi nga tshama yi ri ku tirheni fonini.

Ni nga kota ku vulavula na munhu hi ti-voice call kumbe a fowuna kunene hi data hi Whatsapp call kumbe a kota ku nghena ka inthanete a tsala mimeseji ka Facebook kumbe Whatsapp kumbe a kota ku secha marungulo yo karhi online na swa manghuva.

Data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva hinkwaswo u kota ku vona swilo online swona hinkwaswo siku na siku u data se data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi.

Swi vula ku loko u pfaleriwa data swivula ku wena a wu na inthanete lexi u nga ta xi endla online a wu koti ku endla xilo lexi xi lavaka data online kumbe nkarhi wihi na wihi swilo leswi lavaka data a swi tirhi ka nkarhi wolowo loko ku nga ri na data.

Vana eka three G na four G na five G hi ku swi ya hi matsutsumelo ya switirhisiwa ku swi tirha ku pfuna ku fika kwihi kumbe hi wini ka loyi swi fast ku fika kwihi.

E matirhiselo ya data ma hambanile eka xin'wana na xin'wana lexi xi endlaku ku tirhisa ku text a swi dya ti-MB ta kona ku fowuna bya ti-MB ta kona na yona video call i na madyelo ya yona data se madyelo ya data video call na phone call a ma dyi ku fana ya hambana.

Mi fanele mi ti langutisela eka tihakelo ta ti hidden kumbe ti letiya ti nga tumbetiwa ti nga pop up le henhla le kumbe nkarhi wihi na wihi loko u pfula data va ku sendela mahungu lamaya mi fanele mi ti vonela ka leswiya.

A swi kahle ku ri loko munhu a xavile data i xilo lexi se a xi own-aka xi nga va xa yena se ku va yi expire ku i xavile mali ni vona ku nga ri swi nga basanga swi nga laha data yi fanele yi nga expire loko munhu a yi xavile a yi tirhisa yi ze yi hela loko munhu a xava data va yi expir-isa ni vona nga ku i vukungundzwana byin'wana va byi endlaka.

Ni nga n'wi dyondzisa ku xava hi ku dayila tinambara iya hi ku ya hi netiweke leyi a tirhisaku yona kumbexani a landzelela swiletelo leswi nga ta va kona ka app ya yena a kota ku xava data.

Nkoka wa mobile data i ku data yeleyo u kota ku tirhisiwa xin'wana na xin'wana kumbe data yeleyo u kota ku nghena kun'wana na kun'wana na ka internet eka Whatsapp ka Facebook u kota ku vona hi yona data.

I ku u xava data ya n'hweti kumbe monthly data hi yona yi nga ta ku phusha i tigigi ta ku tala swo nghasi months data ku xava data n'hweti hi yona pulani ya kahle.

Ya ku na tiphasela to hambana to xava u ta maxavelo ya data ku na data ya ku stream-a ku na data ya ndlela ku na na data maphephahungu se maphasela maphasela tiphasela ta data ta hambana hi ku ya hi matirhiselo ya mahambanelo ya data.

Swi ya hi swilo leswi ndzi swi tirhisaka online ku vona ti-video kumbe ku vona tifilimi ku va ku tlanga tinghoma swi dya data fast ku khompera ku loko u download-a ha xin'we ha xin'we swi ya hi matirhiselo ku u yi tirhisisa ku yini .

Ma chekelo ya data a ya fani loko swi ya ku data leyi u lava chekaka yona i data ya muni ma chekelo ya data a ya fani swa hambana mara data hinkwayo va nga hi cheka hinkwayo loko dayila nambara yin'we mara yi ta ku byela yi komba ma hambanelo ya na ya ma tiphasela ta data.